Batho ba heso, ke ne ke kopa baahisane ba ka, ke ne ke kopa hore re ngole lengolo. Re ngolle mmuso lengolo hore re kgone hore re thole pampiri e tlang ka mona ka ho rona ya ditaba. Hobane re ke se dule re sa tsebe hore ho etsahala eng lefatsheng moo re dulang teng? So ke tlo kopa hore motho omong le omong a bue maikutlo a hae. Re ngole lengolo le le leng le tlo fihlang mmusong hore ba kgone ho re araba ka potlako.

Morekisi o ile a re honna hotspot-e e fedile hobane ne re fuwa hotspot-e e, ne re lekanyetswa hore mohlomong o fuwa nako e kae hore oe sebedise.

Nna ke bona di-streaming tse ngata like ba sa kenye dipuong tse leng hore re kgona ho di utlwisisa kaofela. Ba kenya fela puo ya sekgowa e leng hore batho ba bang ha ba kgone ho e utlwisisa. So, nna nka rata ha mohlomong taba ena e ka hlahiswa Ho tsejwe hore tlamehile le dipuo tse ding tsa batho ba bang tse ba di utlwisisang s'ka rona Basotho hore batho ba bang ba kgone hore ba utlwisise. E tlamehile ba etse dintho tse kaofela ka puo tse tsa rona kaofela.

Malome wa ka, ke kopa hore o theolle matshwafo hle! Di teng ditsela tse ngata tse leng hore re ka di sebedisa hore o kgone ho fumana ditaba tsa ka mehla le mehla jwalo ka founu. Founu tsa hona jwale o kgona hore o thole ditaba, taba enngwe le enngwe ya kgona ho hlaya moo. Ke ka hoo ke reng o theole matshwafo.

Dumelang baahisane. Ke mona hore ke na le tletlebo ya hore hobaneng extension two ya rona e sa kenyetswa Wi-Fi, mara tse ding tse one le three di kenyeditswe Wi-Fi. So ke nahana hore re tlamehile re tle le tharollo ya hore re buisane le batho ba e leng hore ba kenya di-Wi-Fi re ba botse hore hobaneng ba tlotse extension-e ya rona? So ka hoo, ke kopa hore re yeng kaofela re le batho ba extension two hore re kgone ho fumana tharollo tabeng ena.

Bana beso mamelang mona. Nka se kgone hore ke etse mosebetsi wa ka ka tsela eo lona e leng hore le batla ko etse ka teng. Hobane e tlamehile ha ke letsa dipina, ke kgone hape le ho letsetsa le batho ba bang tseo ba di ratang eseng tseo lona le di ratang feela. E tlamehile ke kgone hore ke thabise le batho ba bang, eseng lona feela hore re tle re kgone hore re utlwaneng kaofela le mosebetsi o tsamaye hantle.

Ho ba le Wi-Fi lekeisheneng ho thusitse setjhaba haholo hobane re kgona le ho apply-a for mesebetsi. Nako enngwe le ba senang di-TV ra kgona hore re shebelle dintho tsa rona, di-soapie tsa rona tse re di ratang difounung tsa rona. Re kgona le ho etsa dintho tse ngata tse leng hore re kgona le ho ithuta, hape dintho tse ngata tse leng hore re batla ho tseba ka tsona.

Nako tse ding ditshitiso tse ke di bonang mo tshebediso ya metjha ya ditaba ke hore batho ba bang ba ba le ntho eo ya ho bully-a bana ba bang. O thole hore nako enngwe motho o etsa ntho e leng hore ha e, ha tlameha ho e etsa mothong e mong. Motho e mong ebe o utlwa bohloko, nako enngwe batho ba qetella ba bolayana ka dintho tse jwalo. O thole hore motho o sa a bua ka motho hampe, moo dinthong difounung and then ho tloha mono ho a lwaniwa hee. E se ba ntwa, batho se ba bolayana ka tsela e jwalo. So, ke yona ntho e leng hore e bohloko haholo mo di-social media-eng.